Go ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe. Ka gonne batho ba tla be ba gaisana, ba gaisana ka metshameko e e farologaneng. Metshameko e e leng gore ba e rata. Jaanong fa o dira selo se se ratang ga go bonolo gore o ka jewa ke .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

Ke metshameko e e leng gore e tshamekiwa ka bo dikarata. Gongwe metshameko e e tshwanang le bo monopoly. Gongwe metshameko e e tshwanang le bo 30 Seconds. Ke metshameko e e leng gore e go kgontsha le gore o dirise tlhaloganyo fa o e tshameka.

Metshameko e tshamekiwang ka megala e ama thata metshameko e e tumileng e tshamekiwang gompieno. Ka gonne metshameko ya megala batho ba e rata go fetisa eo e tshamekiwang.

Seo ke se ratang thata ke gore metshameko eo e nthusa gore ke kgone go dirisa tlhaloganyo ya ka. Metshameko e gape seo le gore ke se rata thata ke gore, fa o tshameka o e tshameka ga o dirise data gotlhe gotlhe.

Mo inthaneteng o e tlhokela data. Metshameko e e tumileng thata e tshamekiwang mo internet-eng ka tshwana le bo Candy crush, e ka tshwana le bo 30 Seconds, e ka tshwana le bo Truth or dare, e ka tshwana le bo Monopoly, e ka tshwana le bo Ludo jalo le jalo. Metshameko e monate thata.

Metshameko ya mo internet-eng e ka dira gore matlho a gago a tlhoke go bona sentle. Ka gonne o tlabo o lebeletse screen-e sa mogala nako e telele. Nako nngwe le boroko ga o bone boroko. Ka gonne ha e sale o simolola go tshameka, ga o eme ga o emise go tshameka. Motshameko o ke o ratang thata wa mo inthaneteng ke 30 Seconds. Ke fela ka gore motshameko wa teng o tshamekiwa ka setlhopa, o ka se kgone go tshameka o le mong.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire. Ka gonne o tshwanetse o e download-e gore e kgone go dula mo founung ya gago. Fa o fetsa go e download-a o kgona go e tshameka sentle fela o ntse o sena data. Mme go na le e nngwe e e leng gore ga ithloke data e tlhoka data gore o e tshameke, e mengwe ga itlhoke data gotlhelele.

Lebaka ke ka gonne fa o tshameka motshameko kwa inthaneteng bosigo, ke nako e e leng gore batho ka bontsi ba robetse. Ke nako e e leng gore fa e le gore motshameko o tshamekang ke o e leng gore o kgonang, o kgona go bona madi. O kgona go a bona bonolo ka gonne batho ba le bantsi ka nako eo ba robetse. Fa o sa kgone go reka data ka gonne tlhwatlhwa e le ko godimo se o ka se dirang ke gore o dirise Wi-Fi.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona. Ka gonne re ithuta dilo tse dintsi go tswa mo go yone. Metshameko e mengwe ke e leng gore e kgona go go thusa fa e le gore o motho o tsenang sekolo, gongwe fa e le gore o motho o e leng gore o rata go dirisa tlhaloganyo fa o tshameka metshameko. Metshameko e e ne e seo bogologolo ka lebaka la gore bogologolo go ne go sena difounu tsa di-internet-e. Ke ka mokgwa o e leng gore motshameko eo e ne e seyo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di akaretsa gongwe go utswetswa tshedimosetso ka gage ka ga wena go na le tshedimosetso e e leng gore fa o tshameka motshameko mo inthaneteng o tshwanetse ke gore o e tsenye. Tshedimosetso e e leng gore o ka tsenya nomoro ya gago ya lekwaloitshupo. O ka tsenya nomoro ya gago ya mogala. O ka tsenya aterese ya gago ya email-e. O ka tsenya maina a gago ka botlalo. Ka nako tse dingwe dilo tse dintseng jalo o tshwanetse go di tsenye before pele o tshameka metshameko e o. Ka gonne o ka se kgone go tshameka fa o sa di tsenya. Jaanong se ka dirang gore o boloke ge, ke gore ka nako tse dingwe o tsenye tshedimosetso e e leng gore ke maaka.